Ba sekaseka gore a o ka kgona go patela karata eo ya sekoloto, a o na le dikoloto tse o di patelang le gore a o na le tiro e e leng gore e go direla madi a go phedisang.

Ke go itse gore a ona le bokgoni jwa go patela karata eo ya sekoloto. Mme, ga ke nagane gore di fapane dikarata tsa sekoloto. Se se fapaneng fela ke di interesete tse e leng gore dibanka tse dingwe di a e ntsha.

Fa o dira kopo ya karata ya sekoloto hisitori ya gago ya go adima madi le gore o wa patela jang, ke tsone tse di boniwang gore a mme, o ka kgona go e patela karata eo.

Phoso e ke itseng ke gore o seke wa tsaya karata e e leng gore e na le di interest tse o ka se kgoneng go di duela. Ka gonne, ga o paletswe ke go e duela o ka isiwa kgolegelong.

Go botlhokwa thata gore o kgone go itse gore o dumela eng, jang.

Go nna le kitso go thusa gore o itse diphoso, le tse e seng diphoso tse o ka di dirang fa o ikwadisetsa karata ya sekoloto.

Ke nagana gore sengwe sa dilo tseo ke gore ba na le go letlelela batho ba ba sa berekeng go tsaya dikarata tseo tsa sekoloto. Mme, molao o feleletsa o ira gore batho bao ba palelwe ke go patela dikarata tseo.

Go ya ka nna ga ke bone go le molemo gore o newe overdraft facility kwa bankeng ka gonne, ga o sena tšhelete ga ona yone wa go e busa jang?

Dituelo tse ke di itseng ke gore o nna le kerediti e ntsi mo bankeng ya gago.

O ka fokotsa ditshenyegelo tseno ka go patela sentle jaaka, o amogetse gore o tla duela.

Ke gore o duele fela jaaka o amogetse gore o tla duela kgwedi le kgwedi kana jara le jara.

O ya kwa bankeng eo o e dirisang, o ya go tsaya madi ao, o tsamaye ka loeto la gago. Ga o tsena ko nageng e nngwe o ya kwa bankeng go ya go kopa madi a lefelo leo le a dirisang.

Ee Forex ke dikgaisano tsa madi a dinaga di tse di farologaneng.

Nngwe ya dikgang tse ke di utlwileng ka Forex ke gore go na le batho ba bantsi ba ba sekemang ba bangwe ka madi a Forex.

Ga gona sepe se o ka se dirang fa o fetsa go latlhegelwa ke madi morago ga go dirisa Forex. Ke nagana gore ga gona dipoelo tse o ka di dirisang gore madi ao o a bone.

Nka mo ruta go ya pele ka tse a tshwanetseng go di itse ka Forex, le gore o e thusa jang, kgotsa o itshireletsa jang gore madi a gagwe a seke a nyelela.

Nka ikutlwa ke na le boitumelo bo bo sa feleng ebile, nka simolola ka go aga, ke be ke tla ka go epa metsi ke be ke tsenya le motlakase.

Megala ya sejwalejwale ya letheka e na le gore o ka bona tshedimosetso e e maleba ka go itse ka ditlhwatlhwa tsa madi le fa o le mo leetong.